Bohlokwa ba ona ko re na ke setso sa rona sa kgale ebile bontate le bonkgono ba hodisitse jwalo, ba hodiseditse bomme ba rona le bontata rona jwalo. So bohlokwa ba hona nthweno ke hore re tsebe hore re tswa kae le boitshwaro bo tshwanetseng hore re bo tshware, re tlo bo fetisetsa baneng ba rona le ditloholo tsa rona. So nka kgothaletsa haholo hore re shebisise haholo mo re tswang teng le di-culture-ng tse leng hore re tswa teng ene boitshwaro bo no ba dithuto tseno tsa kgale bo ya fokotseha dilemong tsa hona jwale hobane, batho se ba batla ho iketsetsa le bana bana motho ba ma tw thousand se ba batla ho itaola jwale.

Tjhe, nthwena ya lebollo yona ho ipolella nnete fela ba e sentse ka mekgwa e mengata e fapaneng, hobane jwale bashana ba na ha ba tswa mabollong mona, e se le dikweta fela ntho e ngwe feela yena a se le ntate. Le ha e ntse le moshana, ho nna e se le ntate ha a sa batla ho mamela ebile yena o sa le difuba ebile ha sa batla le ho jwetswa hore na a tswe nako mang a kgutle nako mang ka tlung. Nthwena ya lebollo ena ke bona se ba entse fashion e ngwe ka mokgwa o mong o makatsang, ebile ha hona jwale re na le organisation e ntse lwanela nthwena ya ho thiba nthwena ya lebollo lena hobane jwale, ke bokwata bona bona bona bo hlotseng ebile ho a bolayanwa, ke meferefere ya dikobo, ke ntho tsena kaofela.

Dijo tsa setso di monate haholo. Dijo tsa setso di monate haholo ebile ha re ke ke be ra di lahla, ha hona mohlang re ke ke be ra di lahla hobane jwale, re hodisitswe ka tsona dijo tsena tsa setso le bana ba rona tshwantse hore ba tlo hola ka tsona le bona bana ba bona tshwantse ba tlo ba ruta se re rutileng bona, e leng hore le rona ba rona re rutuwe sona le bonkgono le bona ba rutuwe ke bo ke bonkgono le bontatemoholo. So dijo tsa setso ntse di le bohlokwa haholo nakong tsa rona le ho latela setso sa rona, ha ra tlameha ho di lahla le ha ho ka jewa dijo tse monate tseo tsa ho re di rothisa mathe mo lelemeng mara tsona re tlamehile hore na ne re rute bana ba rona hore re ne re phela jwang.

Bana ba iphang ditulo tsa borena ba lokelwa ke kotlo e kgolo hobane borena ha e o ipehe boreneng. Ha o le morena wa bewa ho ya ka tsela eo o leng ka yona ka maitshwaro a hao, hobane batho ba bang ba batla ho ba morena hore na ba tsebe ho hatella batho maikutlo, ba hatelle batho, ba fe batho anxiety, ba fe batho di-depression. Ha e sebetse nthweno, ha e sebetse nthweno, borena bo ya ratwa ee, empa kaofela ha se rona kaofela ba lokelang ho ba marena, ha se rona kaofela, tjhe nnete ha se rona kaofela.

Bohlokwa ba ho baballa puo ya rona bo bohlokwa haholo hobane puo ya rona ke rona, puo ya rona ke moo re tswang, puo ya rona ke lefatshe la rona, puo ya rona ke setso sa rona. Jwale ha re lahla puo se re batlang ho bua puo tseo sa re sa di tsebeng ho tshwana la re itahla rona self, ko ho itahla, ko ho i-neglect-a ka mokgwa ono cause wena o so batla ho ba motho e mong o seng ena. So, ho baballa puo ya rona ko e baballa le rona hore re tsebe hore re bo mang, re tswa kae, ebile re ya re lebile kae.

Tjhe, nna ke motho a ithatelang art haholo le di-craft. Ke na le yona, ke na le di-portrait ka mona ka tlung ke na le mona di-headboard-ong mona, di-stand-eng mona. Ke na le dintho tse ngata tse lo reng batho ba iketsetsa ebileng di re nkile ka tjhelete e lo reng e hantle, ha kea ba ropa batho bano, ka hobane ke utlwisisa nthwena ya craft le arts hore nthwena e bohlokwa haholo, ebile ke mosebetsi bo yona nthweno o kgone ho etsa jwalo. Ke na le tsona dithepa tse ngata ke na le furniture-a, ke na le di-portrait, ke na le di-landscape ka mefuta, ebile ha ke so qete ke hona ke sa qala bana beso, kea leboha.

Rona re Basotho, re Basotho so haebane ngwana e le moshanyana, o lokela hore malomae, ntatemoholo wa hae, kapa ntatae ebe yena a mo rutang hore na a e tsebe hore yena ke Mosotho, o tswa Lesotho mohlomong. Basotho ba phela tjenana ebile moetlo wa rona o so, re phela so, ha e sale ntse re phela jwalo, re tla phela jwalo le mehleng e latelang le bokamosong. Haebane e le ngwanana nkgono o lokela ho mo jwetsa, kapa rakgadi, kapa mmae, ke yena a tlamehang ho mo jwetsa hore, tjhe ngwana ka rona re batho ba tjena, re tswa kae, ebile re phela tjena, ha e sale ntse re phela jwalo.

Nthwena ya batho ba tswang kantle e utlwisa bohloko haholo hobane batho bana ba re qetella mesebetsi. Batho bana ba tla ka dithethefatsi tse kotsi mona naheng ya rona. Ene ha o ka re wa thola wa sheba ha ona mohlang rona re tlohang re lo ba qala naheng tsa bona, ebe jwale re rekisa thethefatse, re utswa batho, re e tsa mehlolo ena kaofela, ke dikoloi tse nyamelang ke rona. Nthwena ya bona ena ene ekare e ra hafolwa hanyane batho ba kgutlele mahabo bona, batho ba kgutlele naheng tsa bona, mesebetsi re kgone ho e thola, bana ba kgone ho kena sekolo hantle ba sa tsube dintho tsena ba di tsubang. Ee ene jwale ha re kgone ho utlwana ka puo, mohlomong batho bana ba utlwisisi hantle, hobane nakong tse kgolo le e nyane re dula ntse re bua English le bona, ha ona hore re tla bua ntho e ke sa e tsebeng, ke yona English.